Umhlinzeki wezempilo wasekela ngempumelelo isiguli ekubambeleleni ohlotshweni lwaso lwemithi yokulwa ne-TB. Ngokuthi aseseke isiguli uma ngabe sinemibuzo ngale mithi esiyithathayo, nanokuthi uma isiguli sikhala ngekulamba esiswini noma ngendlala ebangwa ile mithi. Ukuthi umhlinzeki akwazi ukululeka isiguli ukuthi senze njani noma umhlinzeki azame okuwukudla ngakwazi ukuthi kusize isiguli ekuthenini sidle uma ngabe sizwa ukuthi sekuthiwa silambile.

Ngokucabanga kwami ama-ambulensi athatha isikhathi eside uma ngabe ebiziwe emakhaya. Ngenxa yokuthi kungenzeka ukuthi mhlawumpe izindlela eziya emakhaya, imigwaqo ayimihle kahle. Nanokuthi basebenza ngaphansi kwencindezi, imithamo yama-ambulensi mincane kanti abantu baningi ekufanele ababiza ama-ambulensi. Kungenzeka ukuthi abasebenzi kanye nama-ambulensi bancane kepha abantu abasuke bebize ama-ambulensi basuke bebaningi ngaleso sikhathi. Konke loku kuncike ekuthenini izinsiza zisebenza izona ezincane kukahulumeni kakhulukazi kwezempilo.

Isifo sofuba siyingozi kakhulu ikakhulukazi uma unesifo ezinjengo HIV and AIDS. Lapho khona amaphilisi ayo isandulela ngculaza ungawadli kahle. Kunezifo ezibizwa ngama-Opportunic Stick Diseases okufana noshukela, ikhensa, naso isifo sofuba. Lapho okwazi khona ukuthi uphinde uzithole uma ngabe ungazinakekeli mawumuntu onesandulela ngculaza. Isifo sofuba sibalulekile futhi siyingozi kakhulu uma uwumuntu ohlala nomuntu onesifo sofuba, kufanele ukuthi nawe mowazi ukuthi unomuntu osekhaya. Ophila ngesifo sofuba noma unomuntu ojwayele ukuhlangana naye ophila ngesifo sofuba. Kufanele ukuthi uphuthume emtholampilo masishane.

Imitholampilo engomahambanendlwane ingabeluleka kakhulu noma ingadlala indima ebaluleke kakhulu ebantwini abaphila nokukhubazeka. Ngokuthi ikwazi ukufinyelela khona lapho khona abantu abaphila ngesimo sokukhubazeka bengakwazi ukufinyelela khona. Noma abantu abaphila ngesifo sokukhubazeka abafisayo ukuthi bafinyelele khona, kepha bangabatholi abantu abazokwazi ukuthi babalekelele ukuthi bafike khona. Imitholampilo engomahambanendlwane iyakwazi ukufika qathatha noma isondele eduze kwala bantu abaphila ngesimo sokukhubazeka. Ngakho-ke sibaluleke kakhulu futhi singabusizo kakhulu kwezempilo kwabantu abakhubazekile.

Imindeni nemiphakathi ingaseka laba bantu ukuthi ingaba hluleli kakhulu noma ingaba hluleli kwakona. Kunaloko iqinisekise ukuthi bathola konke abakufunele bakuthole ngokwezempilo ukuze ingane izofika esimweni esilungele. Futhi izofika iphephile nayo ikahle ngoba uma ngabe umzali wayo noma umawayo ecindezelekile. Nakho lokho kuyibanga ukuthi ingane engaphakathi esiswini iphume noma ibe ney'nkinga ngaphakathi esiswini. Bese iphuma isiney'nkinga isizelwe.

Umehluko phakathi kwezindlela zendabuko zokuvimbela ukukhulelwa kanye nezesimanje ukuthi lezi zendabuko azihlolwanga. Kanti lezi zesimanje zihloliwe futhi sezikuveze kaningi ukuthi zona ziyasebenza kanti lezi zendabuko kungenzeka zisebenze futhi kungenzeka zingasebenzi.

Lo msebenzi wekwaluleka isiguli mayelana nokusoka ngingawenza ngokuthi ngichazele isiguli ngokubaluleka ngokusoka. Nangokuthi ukusoka akukona isiko kuphela kwabanye abantu noma kwezinye izinhlanga kepha kubalulekile ngokuthi usoke. Ukuze uzonciphisa ukutheleleka kwezifo ezithathelana ngocansi.

Kubalulekile ukuchaza kwemikhankaso noma yokuqwashisa imiphakathi ekulweni ngemikhonyovu yezempilo. Ngoba baningi abantu abasengasekho emhlabeni, noma abathole ukulimala, noma bathole izifo ezinzima kakhulu ngenxa ngemikhonyovu yempilo. Kubaluleke kakhulu-ke ukuthi abantu baqwashiswe ngalokhu. Imilayezo ebaluleke kakhulu kanye namasu abaluleke kakhulu ukuthi uma umuntu ezwa imkhonyovu noma ezwa enganaso isiqiniseko ngezinto azizwayo zezempilo. Kubalulekile ukuthi ahambe aye emtholampilo abese ayabuza ukuthi ngabe le zinto ziyiqiniso na, ngaphambi ngokuthi bazenze.

Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abakhubazekile bacatshangwe kukona sonke isimo noma kuzo zonke izakhiwo ezakhiwayo. Ukuze bezokwazi nabo ukufinyelela noma babandakanywe ezintweni ezakhiwayo.

Izinselelo ezibhekene nabasebenzi bezempilo noma nezibhedlela zikahulumeni kanye nemitholampilo ngakithi iningi kakhulu. Ezinye zazo ukuthi abasebenzi abakhona emtholampilo noma ezibhedlela zangakithi bancane kanti abantu abadinga ukulashwa baningi. Ezinye zithi izinsiza kusebenza azikho noma zincane kakhulu, kanti abantu abaphethwe izifo ezidinga izinsizakusebenza lezi ezingekho noma ezisuke zishoda. Kwesinye isikhathi zona izibhedlela lezi zincane azikwazi ukuthi zibuthe bonke labantu abasuke bekhona ey'bhedlela nasemtholampilo, kuningi kakhulu.

Izibhedlela zikahulumeni zingathuthukisa ngokuthi zithathe abantu besifazane abakhulelwe abanezinkinga zibagcine emagumbini abo. Ebese bethola odokotela noma onesi abanesipiliyoni nokusebenza nabantu abakulolu hlobo lwenkinga.

Olwami uhlelo olwami uhlelo mayelana nokusoka lungabandakanya ukuthi sikwazi ukunika abantu noma ngabe isikhashana esincane, amaminithi amubalwa kufundiswa ngokusoka ngaphambi kokuthi umuntu athathe isinqumo sokuthi uzosoka. Utshelwe konke ama-advantages nama-disadvantages ngokusoka, kuyalwe kuphinde kuyalwe. Ebese umuntu ethatha isinqumo sakhe esiphelele ngokuthi uyasoka noma cha.

U-anti impela usekhulile ngokweminyaka ngakho-ke ngisho namandla wokuzenzela okuningi awasekho noma aseyaphela. Bengingathokoza mengase kuthiwa phakathi kwethu layikhaya njengoba sisibona isimo sika-anti. Sizimisele noma sizibophezele ekuthenini ngenyanga kunemali esiyikhiphayo ukuze ikwazi ukufezekisa zonke iy'dingo zika-anti. Noma kuqashwe umuntu ume sikhona isidingo ukuze u-anti azokwazi ukulekelelela kahle njengomuntu osekhulile ngokweminyaka.

Ngivuke ekuseni ngovivi ngoba ngithi ngiphuthuma emtholampilo ngifuna ukufika kuse-early. Ngifike isikhathi sise kahle ukuze ngizokwazi ukuthatha amaphilisi ebese ngiyagoduka isikhathi sise kahle. Lapha odongeni kubhalwe ukuthi isikhathi sokulinda u-two to three hours, mina sengilinde amahora ayisikhombisa usizo angilitholi. Ngiphoxeke kakhulu futhi ngijale kakhulu ngoba kade silindile asiwuboni umnyakazo futhi asazi ukuthi yini okudala loko. Ngaphezu kwaloko akukho noyedwa umhlengikazi ufikayo azosichazela ukuthi kungani sesilinde isikhathi eside kangaka. Ngiphoxeke kakhulu ngakho-ke ngizobeka le sikhalazo kunina ngizokhombisa ukungenami kwami nokungajabuli kwami ngendlela izinto ezenzeka ngayo kulo mtholampilo. Okudlula la ngizosidlulisela phambili isikhalazo uma ngawuboni ushintsho noma ngasitholi futhi isixoliso kanye nencazelo.